Izici ezifana ummbila, izinsiza kusebenza ezifana nogeja kanye nezitshalo, imbewu engakatshalwa kanye.

Ngokwethekhnoloji singathatha umhlabathi siwuhlole lapho sizobheka khona ukuthi imaphi amakhemikhali esingawafaka ukuze sikwazi ukuvundisa umhlabathi, sikhiqize izithezi ezingeni eliphezulu.

Ukwenza ingadi yasendlini kungaba yicebo elihle ngoba ingadi yasendlele umhlabathi udinga indawo efudumele ukuze uvunde ukwazi ukukhiqiza eliphezulu.

Ukuvuna njalo ngezikhathi zasekuseni nezantambama ilanga lingasekho kanye nokuvuna ngalezi zinsuku ilanga lingekho khona, ukuze ezokukhuthazeka angasheshi akhathale.

Iminyango ebekelwe ukuthi ilandelisise noma ihlolisise ukuthi imilandelo imigomo ye-PPE iyalandelwa ngokufanele.

Ngingasebenza isikhathi esiningi ngezandla ngiyivuna ukuze ngizijwayeze ukuvuna ngezandla.

Njengabalimi kungaba yinto enhle ukuthi sihlanganisele imali sithenge amakhemikhali okuciphisa izinambuzane, ukuze sizokwazi ukuthi sikhiqize imikhiqizo esezingeni eliphezulu.

Iphepha i-biodegradable idlala indima enkulu ekusimameni kokupakishweni ngoba liyakwazi ukuphinde futhi lisetshenziswe, liphinde futhi libuyele phansi emhlabathini liyovundisa umhlabathi.

Ngabe yini umsebenzi we-PPE, phinde futhi isivikela kuphi?

Izinkukhu izinkukhu zingafike zishiye umanyolo khona ensimini, kuze akwazi ukuzivikela kumele azinqume imilomo ukuze zingazokwazi ukuqhwanda izitshalo phansi.

Ngithena mangihamba phakathi kwezihlahla zitshalo zami ngichelela ngazizwa sengihaqwa izinambuzane emzimbeni, lokho kungenze ngazihlolisisa izihlahla zami ngabona ukuthi zigcwele izinambuzane eziyingozi. Lokho kungiphathe kabi kakhulu ngoba kungaba nomthelela omubi esivunweni sami.

Ukusetshenziswa izinto ezingamaphepha ekupakisheni ukudla kuyaye kusize kakhulu, noma ukudla kuchithekile uyakwazi ukuphinde ukubuyisele phakathi. Futhi amaphepha uyakwazi futhi ukuphinde uhambe uyowalahla enhlabathini yasensimini yakho, ukuze ezokwazi ukuvundisa umhlabathi.

Ngingatshala izithelo ezifana nama-aphula, ubhanana, amagrebhisi, ama-vegetable afana nommbila, ubhatata, amadumbe, amazambane kanye notamatisi. Izilwane engingazizingela ngingazingela inyamazane.

Ukuhlukanisa imigqa kwenza ekuthenini umhlabathi uzenzele umsoco wayo, kanye futhi nezithelo nezitshalo zingahlangani kakhulu zinikane isikhala ukuze zikwazi ukukhula ngendlela.

Ukulandela imigomo ye-PPE, basebenzise i-PPE ngendlela uma beyonciphisa izinambuzane enzinsimini zabo.

Izifundo engazithola ngokuthi ngifice izinambuzane zigcwele insimi yami ukuthi kumele ngihlalehlale ngihlole izivuno zami, ngiphinde futhi ngifake amakhemikhali okuvikela izitshalo zami ekuthenini zingenwe izinambuzane.

Umsebenzi waseplazini umsebenzi engiwuthanda kakhulu, njalo ekuseni ngingazizwa ngijabule ukuvuka ngiyonakekela ipulazi ngilungiselele izilwane zihlale, nezitshalo zihlale ziphephile.

Yebo, ziwumqondo omuhle ngoba kunikezwa abantu ukudla okunomsoco, ukudla okusuke ensimini kuyiswe ebhodweni kuphekelwe abantu kusuke kusanomsoco futhi kunempilo.

Isithelo esisha sisuke sinampilo kanye nojamu osuke wenziwe ekhaya usuke unempilo, ungakahlali ugqonyiwe isikhathi iside.

Indawo asuke etshale kuyo izitshalo zakhe isuke ingenawo umsoco futhi ingavundile kakhulu.

Angazakhela indlu lapho azotshala khona izitshalo zakhe ezifake emapulastikini, nokuthi azenzele endlini lapho khona umhlabathi wakhe ungeke uguguleke.

Ngingasebenzisa amasu afana ne-integrated pest management, IMP.

Ukufundiswa ngokuhwebelana kokudayiselana izitshalo, izithelo nokufundiswa ngokugcina izithelo zinempilo.

Ukudla okupakishwe emaphepheni kugcina kuba nomswakamo ngokuhamba kwesikhathi uma kunethile, noma kuhlezi endaweni evalelekile isikhathi eside.

Yebo, kuyisixazululo esihle ngoba isikhathi esiningi ukudla okutshalwe ezindlini lapho khona kunobukhanya kokuzenzela kuyashesha ukuvuthwa, kuyashesha ukulindela ukuvunwa.

Cha, akumele azihlanganise ngoba kungaba sezingeni elikhulu lokuthi zingabi nempilo.

Angaklanywa ngendlela yokuthi abathengi bakwazi ukuthi baphinde akwazi ukwanela izidingo .

Kumele kube nokufaka ngempela na umuntu loyo obuyiselwa umhlaba ufana ngowakhe ngoma .

Ukupakisha emaphepheni kuyinto enhle kakhulu ngoba sisuke sisebenzisa izinto ezenziwe ngemvelo, ngoba amaphepha enziwe kusetshenziswa imvelo efana nezihlahla. Lokho futhi khona uyakwazi ukuphinde ulisebenzise leli phepha ukwenza ezinye izinto njengokuvundisa umhlabathi izinselela okungahlatshwanga.

Ngingafuna izinsiza kusebenza ezifana njengomanyolo engizowufaka emhlabathini wami ukuze umhlabathi wami uvunde, uphinde ubuyelwe impilo.

Engasebenzisa uhlobo lobuchwepheshe elufana lapho khona othatha khona isithombe sezitshalo zakho usifake kwi-ephu lapho khona okuzobe sekuboneka khona ukuthi ngabe ikuphi odinga ukuku-eda ukuze inhlabathi yakho ihlale inomsoco.

Amageja, izipeto kanye nezimfologo.

Ngingabenzela umzekelo ngezimpilo zasemandulo nangezindlela zasemandulo, ukuba zazingadingi izinto ezifana nobuchwepheshe ukuze kukwazi ukuqhubeka ukulima. Kwakusetshenziswa izimo zendabuko ukuze kukwazi ukuqhubeka kulinywe izitshalo futhi zivuthwe.

Ukuze ngibhekane nalesi simo ngingaqale ngibuke umonakalo ukuthi mungakanani, bese ngibiza umakhenikha ozokwazi ukungilungisela ugandaganda bese .

Angasebenzisa izindlela ezifana namageja kanye nogandaganda abafakwe amageja ukuze akwazi ukuvula imigqa.

Ngaphokophelela ekuthenini ngithole usizo lokuthi ngikwazi ukufeza iphupho lami, ukuze nababengakholwa baphinde babone ukuthi iphupho liyakwazi ukufezeka.